Into ebangela ukuba abantu babe nomdla kakhulu kwiindaba zabantu abadumileyo kukuba bambi bajonge kubo, banomnqweno wokuba nabo badume okanye baphumelele njengabo. Ngako ke bajonga nantoni na eyenziwa ngumntu odumileyo abamthandayo kuba befuna ukufunda imikhwa emihle ayenzayo kuba bekholelwa ekubeni nayo inegalelo lokuba babe baphumelele badumile bangosaziwayo. Abanye bathanda iindaba zabo kuba befuna ukubona ukuba bangabantu abanjani, baziphathe njani empilweni yabo, zezona zinto ziphambili ezo.

Kubalulekile ukuba nabani na axhamle kwiWi-Fi yasimahla eMzantsi Afrika. Ndikutsho oku kuba ixesha esiphila kulo ngoku lisebenzisa kakhulu ubuxhakaxhaka bale mihla iteknoloji ukutsho. Iteknoloji ke idinga ukuba nabani na akwazi ukungena kumnatha. Abantwana besikolo bayayisebenzisa xa besenza imisebenzi yabo ye-assignments, abantu emisebenzini bayayisebenzisa bambi sebade basebenzela emakhaya besebenzisa bona ubuxhakaxhaka bale mihla. Abantwana iyabancedisa kakhulu xa bekhangela imisebenzi bambe abanayo imali yokuthenga idatha, kodwa xa ikhona iWi-Fi yasimahla yoluntu bazawukwazi ukusebenzisa yona bakhangele imisebenzi bafake izicelo ubomi babo bube ngcono bube lula buphucuke nabo bakwazi ukufikelela kule mpumelelo bayinqwenelayo.

Ukuseta iphasiwedi ndingatsho ndithi kulula kodwa ezona nto zibalulekileyo kukuba kufuneka iphasiwedi yakho oyisetayo ingabi yinto nabani na azokwazi ukuyiqajelisa ayifumane. Kufuneka ufake amagama, ufake amanani, ufake ne-symbols kodwa uqiniseke ukuba awuzi kuzilibala. Ukuba ungumntu olibalayo qinisekisa ukuba uzibhala phantsi uzibhale phantsi ephepheni ulibeke kwindawo ekhuselekileyo ukuze kungabikho nabani na ozokhawuleza afikelele kuzo ukuze asebenzise iWi-Fi yakho.

Idatha ixabisa kakhulu eMzantsi Afrika ngenene. Zonke iinethiwekhi akukho endinokuthi le ingcono kunale, kodwa into eziyenzayo ziyasitsala uthi xa uqalisa ukuyisebenzisa uqalisa ukuthenga idatha kuyo lo nethiwekhi uyisebenzisayo ufumanise ukuba iyafikeleleka. Kodwa kuza kuthi kungaphelanga neenyanga ezintandathu nje kwiinyanga ezintathu uyisebenzisa usoloko uyithenga, amaxabiso edatha anyuke. Ufumanise ke ngoku ukuba awusenayo indlela yokuphinda umva. Kufuneka uthenge idatha ebizayo nokuba awunamali. Ukuba imali awunayo uzohlala ungenadatha. Iyabiza kakhulu idatha eMzantsi Afrika. Sicela urhulumente angenelele.

Ukuseta iphasiwedi kwiWi-Fi kubalulekile. Ukuze ukuqiniseke uyijonge ukuba iphasiwedi oyisetileyo iyakhumbuleka lula okanye inzima kufuneka uqiniseke ukuba usebenzise amagama, wasebenzisa amanani, wasebenzisa no-star okanye uheshi i-symbols. Zonke ke ezo zinto zezona zinto kufuneka uzigcine zikhuselekile uzibhale phantsi, uzibeke endaweni ekhuselekileyo ukuze uqinisekise izawuthi xa uyiseta phaya ikuxelele ukuba istrongo iphasiwedi yakho okanye iwikhi, nto leyo ithetha ukuthi ilula okanye inzima.

Umcelimngeni esijamelene nawo ke, mntase, kukuba xa usebenzisa iWi-Fi kawonkewonke uyakwazi ukulahlekelwa zinkcukacha zakho ezibalulekileyo ezifana ne-ID, iphini zebhanki. Xa ungena ke kwezi sites qinisekisa ukuba unayo i-VPN. I-VPN ke yi-virtual private network apho kukhona ipheyiji yabucala esetyenziswa nguwe ekuyeyakho apho ukwaziyo ukuba urisetshse i-information, urisetshe ulwazi ungakhange ubeke esichengeni iinkcukacha zakho ezibalulekileyo ezifana ne-pin yamakhadi ebhanki kunye ne-ID yakho. Zincedisa kakhulu ke ezo zinto ukuqinisekisa ukuba ubuwena i-ID yakho ayilahleki kuvulwe ngayo amakhadi ongawaziyo, kuthathwe imali yakho ebhankini kuba usebenzisa wena i-VPN.